Ditlhokwa tse di kwa godimo tsa internet data di ama batlhokatiro ka ditsela tse dintsi tse di kgethegileng ka gonne di ba thibela go bona diphatlatiro le go batla ditiro. Go dirisa inthanete go botlhokwa mo go batleng tiro gompieno ka jalo go ka ke go e duelela go ka ba tlogela morago ga .

Ee ke nnete mo nakong ya gompieno go dirisiwa data thata, e dirisiwa ka go tsena ka inthanete mafaratlhatlha, nna data ke e dirisetsa go batla tiro go tsena ka mafaratlhatlha le go itse gore go diragala eng mo lefatsheng. Data kgwedi le kgwedi ke reka ya three hundred and fifty rand e e tsayang kgwedi, ke reka ya sediriswa sa sim card sa MTN ke tshepa e le botokanyana gonne e kgona go fetsa kgwedi ebilane ke kgone go ka e reka kgwedi le kgwedi.

Mo kgweding e fetileng tlhwatlhwa ya data e ke e rekileng e ne e le three hundred and fifty rand mme data eno e kgonne go nna go fitlhelela mafelo a kgwedi. Fa motho a batla go reka data e nka mo rotloetsa gore a e reke gonne data e, e dula go simologa ka letsatsi la ntlha la kgwedi go fitlhelela letsatsi la bofelo la kgwedi e. Bothata ba data e bo bongwe fela, ke gore fa motlakase o seo le ga dipula di na e sokodisa ka go connect-a mme ko ntleng ga seo data e a tshepega ebilane e dula go fitlhelela letsatsi la botshelo.

Ke data ya di gig di le hundred e e ka ntumedisang ebilane nka e dirisa kgwedi yotlhe nka rata gore data e e tsene ka letsatsi la ntlha la kgwedi ebile e felele ka letsatsi la bofelo la kgwedi.

Thekenoloji ya five G e sa fetola tsela e re dirisang tshedimosetso ya mogala ka yone ka go selebelo ya data e e bofefo. Botlhale jwa bo kwa tlase le bokgoni jo bo oketsegileng jwa marangrang se se tla dira gore batho ba kgone go dirisa dilo tse di dirisang data e ntsi le go nna le kitso ya nako ya jaaka go tsamaisa difilimi tsa boleng jo bo kwa godimo bo go dirisa didiriswa tsa URL AI.